Kungaletha ukucindezeleka ngoba esikhundleni sokungisiza ukuthi ngiphume enkingeni, imali eyengeziwe ingenza inkinga ibe yimbi kakhulu, ikakhulukazi uma inqwabelene noma iphindelela. Irandi ngalinye elisetshenzisiwe enkokhelweni yirandi elingasetshenziselwa ukuxazulula inkinga yangempela. Okubambezela kakhulu kwami kwezimali.

Abathengi baqonda ulimi oluyimbikimbiki kanye nesikhiwo sezinhlelo ze-medical aid. Benza ukuqhathanisa kube lula. Isibonelo, izinhlelo zesibhedlela uma kuqhathaniswa nekhaya eliphelele. Futhi esikhundleni sokwenza lonke ucwaningo wedwa, umthengisi wenzela wena umsebenzi ube lula. Banikeza iziluleko ezihambisanayo, zonga isikhathi nokunciphisa ukudidiseka.

Amasevisi emalimboleko omuntu siqu, angaphezulu kakhulu kwemikhiqizo yezimali. Abonisa isidingo sangempela somuntu nesomphakathi sokwesekelwa ngezikhathi zokuba sengcupheni. Nakuba ngokubuchwepheshe imali ebolekiwe iyisivumelwane sezimali, injongo yayo ijulile ikhuluma ngesikhiwo somphakathi. Izindleko zokuphila ngendlela esibhekana ngayo nokungabekezeleki kokuphila.

Amasevisi emalimboleko yomuntu siqu angaba yisixazululo sesikhathi esifushane sokuphatha ukugeleza kwemali. Kodwa kuphela ngokuqapha izimo ezisuke ziphuthuma, futhi zokuyisebenzisa ezimeni ezifanele.

Ngingagxila kakhulu kwinzalo ngoba iyona ezongenza ngikwazi ukubona ekugcineni ekupheleni konyaka ukuthi imalini engizobe ngiyikhokha uma ngikhokha kancane njalo ngenyanga.

Ngingaya emahhovisi ase-UIF ngifike khona ngithole umuntu osizayo, ngifike ngibuze ukuthi yingani ngithola imali encane. Bese ngibachazele ukuthi imali ebengiyikhokha nengiyitholayo ayilingani.

Ngingaqale ngibheke ukuthi le-medical aid engizoyithatha izokwazi yini ukukhava izingane bese futhi ngibheke ukuthi izongibiza malini bese ngiphinde ngibheke izindleko zami zenyanga ukuthi ngizokwazi yini ukumelana nemali ekhokhwayo.

Ibhange esengilisebenzise iminyaka eminingi selinokungangigculisi ngenxa yokuthi abakwazi ukuphatha ama-customer kahle. Nginokufika ngithi ngizokhipha imali ngifice ulayini umude kakhulu, ngigcine ngidubile ngingasayikhiphanga imali yami. Ngakho-ke ave ngijabulile njengoba ngizovala i-akhawunti yami.

Ngithe ngithi ngiyabhalisa khona i-website yakhona yavele yangasebenza, yabhala ukuthi angilinde kancane. Ngathi sengiyizama ngakusasa kwaba yinto efanayo. Manje-ke angazi ukuthi yini engizoyenza ukuze ngithole usizo.

Nokuba kungase kuthetheleleke ngobuchwepheshe ukuthi amabhange akhokhise izinkokhelo zezindawo zokubolekwa kwemali eyengeziwe. Njengoba enikeza isevisi futhi ebeka engcupheni ethile kuba nokungabazekayo ngokomthetho lapha, lezi zimali zifaka isandla ekujuleni kobunzima bezezimali ikakhulukazi kulabo asebevele besengozini.